Ndzi nga va tsundzuxa leswaku vafanekele va hlayisa vana va vona hikuva u hikuva n'wana un'wana na un'wana loko, loko a kurile u lava ku va na u lava ku tiva tatana wa yena. Naswona manana a nge swi koti ku hlayisa n'wana a ri yexe hikuva n'wana wa durha eka minkarhi ya sweswi, ku fanekele n'wana a hlayisiwa hi vatswari vambirhi naswona n'wana i fanekele a va, naswona n'wana wa tsaka ku vona vatswari va ri vambirhi va n'wi kurisa va ri karhi va n'wi kurisa va n'wi rhandza hiswona swi fanekele ndzi nga n'wi tsundzuxisaka swona.

Swipfuno swa kona i ku i ku ndlandlamuxa langutele xa vumbirhi swi hlohlotelo ku tiyisela, xa vunharhu swi ndlandlamuxa vuhlanganisi xa vumune swi kurisa ntwela vusiwana xa vutlhanu swi antswisa vuxaka xo hetelela swi fuwisa ku kula ka munhu hi yexe.

Leswi swiambalo swa mucato swa Xitsonga mutekiwa u fanekele a ambala xibelani ku fambisa na na top na vuhlalu, switirhisiwa swa vuhlalu, tinjhovo. Mulovori, mulovori u fanekele ambala swiambalo swa malapi ya ya Vatsonga na swiambalo swa ndhavuko swo khandziyisa.

Swiambalo sweswo xi nga languteka ku va ku ri xa xa xa masiku lawa xi tlhela xi languteka, ma ndzi nga tirhisa, ndzi nga tirhisa muhlovo wa Vatsonga ndzi tlhela ndzi tirhisa na muhlovo wa wa xilungu.

Ndzi ehleketa ku va ku ri mhaka ya kahle hikuva, leswi swi nga endleka leswi swi nga endleka endzhaku swi fanekele swi sala endzhaku. Naswona nkarhi wo rila wu fanekele ku va wu komile hikuva vutomi bya vutomi bya ha ya emahlweni. U ta ya u ta ya u ta ya u endla swin'wanyana loko nkarhi wa ha famba u ta rivala hi swilo leswi a swi ku rilisa endzhaku.

Ina, ndzi nga swi tsakela ku dyondza hikuva i swilo swa nkoka ku va u tiva swakudya swa ndhavuko wa ka n'wina. Hikuva, hikuva ku ta fika vanhu van'wanyana va mindhavuko ya le handle va fika va swekela wena swakudya swa vona, na vona vafanekele va tiva swakudya swa wena se kambe ku kumeka leswaku wena a wu swi tivi ku sweka, se i swa nkoka ku va u kota ku sweka swakudya swa ndhavuko.

Swiphiqo leswi swisiwana swi langutaneke na swona, xo sungula ku vaviseka ka mitlhaveko, xa vumbirhi ku lwisana ka timali, xa vunharhu ku soriwa ka ntshamisano, xa vumune ku pfumaleka ka nkongomiso, xa vunharhu xa vu, vutlhanu ku pfumala ka nkongomiso, xa vutsevu swihinga swa dyondzo, xa vu khombo makhombo ya rihanyo swo hetelela ku tixixima ka le hansi.

Eka munghana wa mina, munghana wa mina ndzi kombela u ndzi khomela ku va ndzi rivale siku ra wena ro velekiwa, eka masikunyana lawa a ndzi ndzi ve na tinkingha to tala emiehleketweni ya mina, ndzi ku va ndzi tikume ndzi ndzi rivele na siku ra wena ro velekiwa, kambe kambe ndzi na ndzi na xona xa ku ku tsakisa ndzi xivekile ndzi ta ku nyiketa loko se hi ta hlangana.

Eka minkhuvo leyi yi endliwaka eka ndhavuko wa hina, hina hi makreste loko loko hi lava, loko hi lava ku basisa hi nghena tikonzo hinghena tikonzo, hi nghena tikonzo hi khongelo hi kombela ku rivaleriwa eka Xikwembu, naswona, naswona hi tlhela hi kombela leswaku Xikwembu xi hi hlayisa.

Swihlawulekisi swa vutomi bya mali kaya, i ku rima, ku pfala miganga, ku hlaya, ku hanya hi ku olova, mitirho ya le handle, vukorhokeri lebyi nga nyawuriki, ku tiyimela na ku va ekusuhi na ntumbuluko.

Yi tlangeriwa hi ku titsona swakudya, ku engeteleka ka xikhongelo, vupfuni bya tintswalo, swikhongelo swa vusiku ku hlayiwa ka Quiran, swakudya swa alftar na Sihon. Ku anakanyisisa hitlhelo ra moya na ku he, hela hi ku tlangela AD flit

Layeni leyi yi ndzi endla ndzi ndzi titwa ndzi nga tsakanga, hikuva ri onha ku kombisa rimbewu ra vavasati, na ku va na xihlawuhlawu, ku onha ku xixima ka vavasati na ku tlakusa ku nga ri na ku, ku tlakusa ku nga ri na ka rimbewu ra vavasati.

Swivongo i mavito ya mindyangu lawa vanhu va ma na va ma avelanaka na maxaka ya vona naswona i swa nkoka ku ma tiva mavito ya swivongo hikuva i vutivi bya ndhavuko na ndzhaka.

Varhangeri va va xisati va tlangile swiphemu swa nkoka eka nyimpi ya ntshunxeko ya Afrika-Dzonga ku katsa na ti tirheli na ku hlengeleta.

A hi hlawuleni vurhangeri lebyi yimelaka un'wana na un'wana vavanuna na vavasati va tisa matimba yo hambana swin'we va nga aka vaaki lava tiyeke lava katsaka hinkwavo.

A ndzi pfumeli hikuva munhu loko a lovile eka eka misava ya hina ndzi tshemba leswaku.

E-e ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle ya ku va byalwa lebyi swekiweke ekaya byi nga ha tekeriwi enhlokweni hikuva a ku ri byalwa lebyi vanhu va nga kula va nwa byona, naswona swi endla leswaku vanhu va tshika vanhu va tshika swi swilo leswi va kuleke hi swona naswona mabyalwa ya sweswi ma na ma na ti-acid-i kambe mabyalwa ya khale a ma nga na ti-acid-i.

Vavasati eka vurhangeri va tala ku langutana na mintlhontlho yo fana na ku pfumaleka ka vuyimeri na nkarhi ku ringanisela ntirho na vutihlamuleri bya ndyangu.

Swiphiqo leswi vanhu va le madoropeni va hlanganaka na swona i swa ku va a wu koti ku chaya music-i u rasa naswona a wu endli ntlangu wo rasa hikuva loko wo endla sweleswo u ta tikuma u ri ekhombyeni na naswona ku na swiharhi swo tala emadorobeni.

Ina ndzi swi vona swi ri swa nkoka hikuva i swa nkoka ngopfu ku va u tiva mindhavuko yin'wana u tiva maambalelo ya ya mindhavuko yin'wanyana na ku tiva swakudya leswi mindhavuko yin'wana yi dyaka swona hikuva u va u ri na swilo swo tala leswi u swi dyondzaka.

Loko u hlamusela ripfumelo ra vakokwana eka munhu loyi a nga ni ndhavuko wa Vukreste u nga kombisa ku fana ka nkoka .

Xiyimo xa swa vurimi na swifuwo emugangeni lowu ndzi humaka eka wona i ku va swi vurimi emugangeni wa hina a wu kona naswona va tsongo vanhu lava va rimaka va tlhelaka va va na swifuwo na swifuwo.

Ndzi ehleketa leswaku vanhu van'wanyani va Makreste va talela ku vulavula ku biha hi vanhu lava va ku vona a hi Makreste ku ve a ku fanekele va nga vulavuli ku biha hi vanhu va va ku vona a hi Makreste a fanekele va va komba ndlela leya kahle ya Vukreste.

Vukati bya ha ri bya nkoka eka mindhavuko yo tala ya le Afrika-Dzonga byi fanekisela ku byi nyiketela vun'we ni ni mimpimanyeto ya ndhawu.

Xo sungula ndzi nga n'wi byela leswaku ku fanekele va endla mapatu leswaku timovha ti ta kota ku famba kona vumbirhi i ku fanekele va vitana tibazi leti ti nga ta kota ku rhwala vanhu ti va yisa lava va yaka kona na mathekisi fanekele ma va kona hikuva hikuva i swa nkoka ku va endhawini ku va ku ri na xo famba.

Engomeni ku dyiwa swakudya swa ndhavuko swo fana na tihove vuswa na khavichi naswona swi va swi lulamisiwile hi vamanana lava va va nga vitaniwa leswaku va ta sweka loko nyangha yi hela va ta va holela mali.

Swiphiqo leswi vadyondzi va hlanganaka na swona eswikolweni leswi nga le matikoxikaya i ku va xo sungula i ku kala ka ka tibuku to dyondzela, xa vumbirhi ku kala ka matafula xa vunharhu i ku kala ka switulu se leswi ku fanekele va va nga xi endla i ku va va kombela ku pfuniwa eka swikolo swin'wanyani na le ka tikhampani tin'wanyani to karhi leti ti tirhaka hi ku pfuna vana va swikolo lava va xoteriwaka hi swilo swo dyondzela eka swona na swilo swo dyondza.

Ndzi nga ya eka ndhuna hikuva ndhuna ya kota ku ku xiyaxiya mhaka naswona ya kota ku endla leswaku munhu a kuma a kuma leswi swi n'wi faneleke eka nandzu wa yena lowu a nga wu endla eka un'wanyana ku tlula ku tlula ku ya u ya veka nandzu eka hosi hikuva hosi yi hakerisa na mali yo tala ku tlula ndhuna.

Ndzi tala ku endla tihove, xa vumbirhi xi endla hi vomu, xa vunharhu vuswa na khavichi xo hetelela ku nga vuswa ni nyama ya homu yo swekiwa hi mati ni supu.

I hikuva wa kota eka music wa yena ku va loko a yimbelelela a kota ku hanyisa moya wa munhu a va kahle naswona etinghoma ta yena ti tsakisa hikuva ti na mayimbelelo ya yena ma na ma na ku ma ma na nhlamuselo yo karhi exikarhi.

I ku kala ka tibuku ku kwala ka switshamelo ku kala ka switulu na ku kala ka matafula.

Vanhwanyana lava va nga ya evukhombeni u va vona hi maqhokelo hi mavulavulelo na swiendlo swa vona swa hambana na lava va nga yangiki hikuva lava va nga yangiki u ta va vona hi swiendlo swa vona swo ka swi nga ri kahle.

Swi fanerile hikuva i swa nkoka leswaku vanhu va tiva swakudya swa vona swa ndhavuko hikuva ku ta fika siku ra ku tlangela ndhavuko wa vona se ku fanekele va sweka kumeka swa ku a va koti ku sweka.

Swa ha endliwi sweswi vanhu va amukeriwa hi tiya na ma biscuit na mascones.

Xo sungula ku fanekele va ambala swiambalo swa ntima xa vumbirhi ku fanekele va hlamba ni madyambu xo hetelela a ku fanekelangi va tshama exitulwini fanekele va tshama ehansi esangweni.

A ndzi ta tsala recipe ya vuswa na maswekelo ya hlampfi hikuva hlampfi yo swekiwa hi mati yi kahle naswona yi endla leswaku miri wa wena wu va wu va wu tshama wu ri kahle.